Lebaka la hore o s'ka kgona ho fumana karata ya dikoloto ke mabapi le credit score ya hao. Credit score ya hao e ko fatshe-fatshe. Ka hoo, ha wa tla, ha o kgone hore o kreye karata ya dikoloto. Tshwantse o patale dikolotonyana tseo o nang le tsona bonyane-bonyane ho fitlhela credit score ya hao e phahama hore o kgone ho fumana karata ya dikoloto. Hona jwale ha eo dumelle. Ha ntso o patala hanyane-hanyane, o ntso o lekola maemo a credit ya hao hore a jwang? Ka hoo, a tlo ho ya hodimo. Ha nyolohelang hodimo ke moo o ka bang le chance ya hore o ka kreya monyetla wa hore o kreye karata ya dikoloto.

Ke bona ho betere re kwale karata e ya dikoloto ka hobane e ntse e ya e nyolohelang hodimo haholo. Ka hoo molekane wa ka ke bona betere re e patale, re qete. Ha re qeta ho e patala, ra e kwala. Ha re qeta ho kwala karata ena, re e beha tjhelete hanyane-hanyane ma side-eng re bule account-o mo kareteng e nngwe re kgone ho ipehela tjhelete ho yona. Re tsebe ha re hloka kapa ho tla potlako, nako ya ho emergency re tlo kgona ho sebedisa tjhelete eo karatang. Ho na le hore re patale sekoloto se ntse se ya hodimo se sa feleng. Ka hoo, ke ne ke bona ho le molemo ho tla re tswela hore re behe tjhelete ka karatang e ka side-eng. Re nke, re kwale karata ya dikoloto. Re e patale, re e qete. Ha re qeta re e kwale.

Ke a utlwa ka hee le nhlaloseditse hore nka se kgone ho kreya karata ya ho reka ka dikoloto mabapi le hore dikoloto tsa ka di ngata. Ka hoo, ke jwetsitswe hore ke tla tlameha ho patala dikoloto tseo ho fitlhela di fela pele nka kgona ho kreya karata ya ho reka ka dikoloto. Jwale nna ke ne ke tla ka pono ena hore ho ka ba jwang banka e kopanye dikoloto tsa ka kaofela, di etse ntho e le nngwe. Ba kgone ho nka tjhelete eo ba e divide ba e arohanye, ba mpatalle dikoloto tseo. Ka hore ha ke kgone ho di patala kaofela ka nako e le nngwe, ke a pallwa. Tjhelete e ke e kgolang e nyane. Ka hoo ha ba ka nketsetsa molemo oo ho tla ba betere. Ke kgone ho patala dikoloto tsa ka, ke kgone ho fetsa ke kreye karata ya ho reka ka sekoloto.

Molekane wa ka, ke kreile karata ya ho reka ka sekoloto. Empa tjhelete ya teng e nyane haholo, e ka se kgone hore fihlisa mo re yang teng. Ka hoo, ntate ke ne ke re ke bona ho le betere re le etsetse bankeng. Re kope ba re nyolosetse tjhelete ena ka hobane e tlo re thusa haholo. Le lebaka la hore rona ha re kgole hantle mesebetsing, tjhelete ya rona e nyane. Ka hoo, karata e tlo re thusa haholo ho rekeng dilo tsa ko ntlung, le ho rekela bana ba rona dilo, le ha ho hlaha emergency re tlo kgona ho e sebedisa. Ka hoo, ha e le nyane haholo tje, e ka se re tswele molemo. Ka hoo ntate, ke ne ke kopa hore re founele bankeng, re bontshane le bona ba re nyolosetse tjhelete e. E nyane haholo ntate wa ko ntlong.

Motswalle wa ka, nna nka o kgothatsa haholo hore o kgone ho kreya karata ena ya dikoloto. Lebaka e le hore ha o hloka tjhelete, a never o sa ya o lo kadima ho batho ba bang. Like bo mashonisa, le bo batho ba kenyetsang tjhelete ha o kadimile. Le example ke ha o kadimile hundred rand, motho a re kopa hundred rand back or fifty rand back. Ka hoo e tlo o etsetsa, eo tswelang molemo hore o kgaohane le ho kadimana ditjhelete ko bathong. Yona e na le interest ya yona e le one, empa oe patala ha kgwedi e fela ha e i-one. Hore o tla nne o kadime, ba o eketse tjhelete o tshwantse oe patale. O kadime hape ba eketse tjhelete o tshwantse oe patale. So ena karata ya ho reka ka dikoloto e bonolo, e molemo, e tla o tswela molemo haholo. A never o be le dikoloto tse ding ka ntle ho yona. O tla patala yona feela, le teng ha e fele.

Dumelang, le kae manager-ra? Ke ile ka bula karata ya dikoloto matsatsing a fetileng, empa sale ke emetse ho utlwa ho lona hore le reng? Ka hoo ke ne ke kopa le nhlalosetse hobaneng le sa kgutla ho nna. Ka hobane ke sale ke le emetse ke tlo utlwa hore ke a dumeleha hore ke kreye karata e, ya sekoloto kapa tjhe.